Imiphakathi ingasiza bonyana iqale bonyana lapho abantu abadala bahleli khona yindawo ererhe, yindawo elungele ukuthi abantu abadala bangahlala kiyo, banande baqala nokuthi ukudla abantu abadala abaphiwa khona kukudla okulungele kobana bangakudla. Ngombana kuyenzeka ukuthi abantu abadala bahleli bayatlhogonyelwe la batlhogonyelwe khona eendaweni zasemakhaya kodwana kutholakaliseke ukuthi ukudla abadli kuhle, izembatho abavaselwa, amapilisi abanikwa ngesikhathi. So kubalulekile kuthi umphakathi unande uphosa ilihlo lapho kuhlala khona abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya, ukuze koke kukhambe kuhle baphile ipilo ererhe.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokuthi mele babe nesineke lokha nababerega ngabantu abadala, bafundiswe kuthi bababekezelele abantu abadala, bakhumbule kuthi abantu abadala akusafani nalokha basese batjha, iinhliziyo zabo banghala masinya baneenhliziyo ezincani. So kubalulekile kuthi abasebenzi abasebenza ngabantu abadala nabathathwako tholukuthi banesineke, bayakghona ukubekezela kungabi babantu abanghala msinya, ngombana lokho angekhe kurhelebhe ekunakeleleni kwabo abantu abalupheleko.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala ngombana nebhayibheli liyatjho bona hlonipha uyihlo nonyoko. Kubalulekile ukuhlonipha abantu abadala uzokwazi ukuba nepilo ede ephasini. Koke otjelwa khona ubalalele wenze ngombana bona bayazi sebakhulile njalo, bayazi kuthi yini e-wrong yini e-right. Ene kubalulekile ukubalalela nokubahlonipha kikho koke okwenzako.

Awa, amatlinigi wokukhamba ngendlwani awafiki endaweni yangekhethu. Kufuneka nawufuna ukuya etlinigi ukhwele isikhwelo somphakathi, iinthuthi zomphakathi uye khona emtholapilo.

I-HIV yi-Human immuno virus, sisifo esithathelana ngokomseme lokha nawungazivikeliko siyakungena. Asingeni ngokomseme kuphela nalokha nawuzothinta umuntu onayo i-HIV ungakafaki ama-glove yilapho uyithola khona nawe i-HIV.

I-AIDS ngilokha seyingenelele khulu i-HIV ungathathi imitjhoga yakho, ugcina sowuphathwa yi-AIDS yona engalapheki nomzimba ugcina sewehla.

I-HIV nofana i-AIDS uyithola lokha ngokwabelana ngokomseme nawulala nomuntu ungaberegisi ijazi lomkhwenyana, uyithola ngalokho i-HIV and AIDS. Begodu uyithola nalokha nawuzokuthinta iingazi zomuntu ophethwe ngiyo i-HIV and AIDS ungazi. Okhunye ngilokha nawuzokuthinta nofana isisetjenziswa esifana njengemjovo, ebesiberegiswa nofana ebesihlaba umuntu one-HIV and AIDS ngilapho uyithola khona i-HIV and AIDS.

Umlayezo engingawupha umuntu oceda ukuthola bonyana utshwayeleke nge-HIV and AIDS kukobana avakatjhele emtholapilo. Esikhathini sanje sekunama-ARVS amapilisi imitjhoga ekehlisako, eyehlisako i-HIV and AIDS lokha kuthi ungakghoni ukuthelelela omunye oseduzane nawe, nokuthi ukhambe i-counselling ukwazi ukwamukela kobana ikuphethe i-HIV and AIDS.

Amagadango angawathatha umuntu otholako bona utshwayeleke nge-HIV kobana avakatjhele emtholapilo, emtholapilo bazokhulumisana naye abahlengikazi, lokho sikubiza bona yi-counselling, akwazi ukwamukela isifo lesi esekanaso. Ukusuka lapho bazomtjela begodu bona mele athathe imitjhoga emayelana ne-HIV, ukuze ingabhibhitheki angaguli khulu yehle into esiyibiza bona yi-viral load.

Abantu bangaziphephisa kobana lokha nabayokundlalelana baberegise ijazi likamkhwenyana. Okunye lokha umuntu nakalimeleko Uberegise ama-glove ufake ama-glove ezandleni ukuze ungatshwayeleki ngomulwana lo we-HIV and AIDS.

Iindlela ezingenza lula bona ama-ambulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana, kukobana imitlhatlhana indawo leyo enemitlhatlhana ibe neentrada, ibe neentrada begodu imitlhatlhana leyo ingahlalelani eduze. Ngiyo indlela engenza bona ama-ambulensi angene lula endaweni yemitlhatlhana. Kuthi lokha nakunomuntu ogulako kube lula bonyana bafike msinyana lapho umuntu agula khona, begodu neendlela zilungiswe endaweni yemitlhatlhana, iindlela zakhona zilungiswe zivuleke. Lapho kuzokuba lula bona ama-ambulensi angene lula endaweni enjalo.

Iye, basathathelwa ehloko abelaphi bendabuko esikhathini sanjesi, ngombana abantu abanengi basuka kude nabelaphi bendabuko ene bayakholelwa bonyana imitjhoga yabo iyaberega ezintweni ezinengi. So kubalulekile bona bathathelwe ehloko nabo esikhathini sanje bangaberegisi, kungaberegiswa imitjhoga le yesilungu khulu.

Awa, akumelanga iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo, ngombana emtholapilo baberega ngezinto ezihloliweko, so nakuyokufakwa .

Iye, zingakwelapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo iinhlahla zesintu, kodwana kungamele zihlolwe ntanzi bonyana zikulungele na bona zibe semtholapilo.

Umnyango wezePilo ungabakhuthaza ngokuthi nababona bona bonyana iinhlahla zabo aziberegi, ziberega bangakhuthaza abantu bona baberegise lezi zesintu khudlwana. Ngombana zikhona, kukhona okhunye ukugula okufumaniseka bona iinhlahla lezi zemtholapilo azirhelebhi kurhelebha zesintu. So kubalulekile ukuthi bangabambisana ekUberegisaneni nabantu laba ababeregisa iinhlahla zesintu.

Awa, angiboni iyenza ihlangano eyengamele zepilo ephasini bona iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko, ngombana bona baberega ngesayensi kuthi yoke kungaba mapilisi nofana imithi kumele ihlolwe ntanzi before izokUberegiswa babantu. So imithi le imithi le yesintu akukho lapho ihlolwe khona, abantu bakhona bendabuko bamane bayahlanganisa ngokukholwa kwabo bona le imithi le ifaneleke bona umuntu ayiberegise.

Umraro kungaba kukuthi iinsetjenziswa zithatha isikhathi kobana zifike ngombana kuyindawo ethuthukako kusese ziindawo eziphasi. Ingakho iinsetjenziswa nofana ukwakhiwa kweembhedlela kuzokuthatha isikhathi bona zakhiwe endaweni yangemaplasini.

Ungararululwa ngokobana nazikhamba iinkoloyi ezikhamba ngendlwana zikhambe namapholisa abantu bomthetho. Ngaleyondlela kungavikeleka bona iinlelesi zingebi iinkoloyi.

Bekungaba kuhle bonyana nabo nabagulako bavakatjhele umtholapilo wakarhulumende babone bona iinsebenzi zibaphathwa njani nofana ziphathwa njani umphakathi. Ngaleyondlela bangakhona lokha nabathatha izinqumo nofana bathatha imibono efanele efanele abantu bangekhethu.

Isisombululo kungaba kukuthi nababizako abatjhayeli bee-ambulensi bakhambe nabantu abazobavikela abantu abafana nama-security nofana amapholisa. Nabaya lapho kukhona umuntu ogulako nofana nakukhona lapho babizwe khona kunomuntu ogulako.

Iye, khona imijeje ingaphunguleka kodwana umraro uzokuba kukuthi uthole bonyana uyagula ende kurhabekile bona uthole irhelebho nakumele usayokujama nofana uthole ilanga ekumele uye ngalo emtholapilo. Kungenzeka ukugula kokuphathe khulu nofana ugcine sewuhlongakele.

Kufanele kusolwe ababeregi nofana abatjheji abatjheja abantu abagulako lokha nabeza ngemtholapilo. Ngombana abantu abagulako nofana abagula khulu mdele batjhejwe msinyana nabafika ngemtholapilo.

Ingombana eembhedlela zikarhulumende iimberegi nofana abahlengikazi ababerega khona abaphathani kuhle begodu abanasikhathi nje somuntu. Kuba yimvelo kancani bona uthole irhelebho olidingako ngaleso sikhathi. So eembhedlela zangeqadi nofana emtholapilo wangeqadi irhelebho ulithola masinyana akufani nalokha bawuvakatjhele emitholapilo yakarhulumende. Badosa neenyawo nakumele baberege. Bathatha isikhathi bona bavule neminyango baberege.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi lapho nawufika khona uyokufuna irhelebho kufuneka bonyana ukhiphe imali nofana suke une-medical aid ekhavara iindleko zakho zepilo kuthi lokha nawuphathekileko nofana nawugulako unganamali ukhone ukuya emtholapilo nofana esibhedlela ezizijameleko imalakhona idoswa lokha nawuberegako njalo qobe qobe ngenyanga.

Khona kungaba mbono omuhle kodwana kuyokufuneka bona basitjheje ntanzi kwabona isiguli leso nanoma basolela bona kumele siye enyangeni.

Ngombana zisuke zirhabele lapho kunomlilo khona nazojama emarobothini zilinde iinkoloyi nofana zilinde irobothi livuliwe. Suke kungazizwa bona umlilo loyo usuke wenza umonakalo ongangani lapho ukhona.

Akukho abawenzako bayabandulwa eenkhamphanini nofana lapho baberega khona bafundiswa ngomlilo kobana nawuvelako nofana nakwenzeka uvele kumele benzeni.

abayimbathako iqakatheke ngokobana iyabavikela emlilweni lokha nabayokucima umlilo ngeze bayayokucima umlilo bazimbathele iinjeresi zabo nofana iinkipa nje. Ngombana umlilo uyingozi kungenzeka ubambe nofana ubambe izembatho ozimbathileko so izembatho abazimbathako ziyabavikela bona bangatjhi.

Abacimimlilo ubabiza lokha umlilo nawumkhulu, nawumncani ukhona ukuzicimela wona ungawucima ngokurhabekileko.

Bakghona ukubona ngombana bafundisiwe bona baqale njani ukuthi umlilo uthome njani bafundisekile lapho bafunda khona ngomlilo nokobana isisusa somlilo suke sisuka kuphi.

Iye, lingalumatha kutjhe iinkhotha ngombana kungavela nofana kungaba khona ummoya, ummoya ubhebhethekise umlilo loyo.

Into engenziwa lokha nakulumatha umlilo emitlhatlhaneni etjhidelene eduze. Kukobana umlilo ubonwe msinyazana ukwazi ukucinywa ungakayi yokulumatha imikhukhu eminye nofana lokha nakubonakala bona umlilo uyalumatha komunye umkhukhu kutholakale amanzi nofana isanda bona ucinywe msinya umlilo ungakabhebhetheki.

Emafledzini lapho amaphayiphu wesicimamlilo angafiki khona. Iifledzi zanje zinamaphayiphu akhamba ngaphakathi enzela bona lokha nakuthoma kulumatha umlilo bese ayazicima kubane-alamu elilako ngaphakathi. Ngaleyondlela noma ama-phayiphu wesincimamlilo angafiki phezulu efledzini umlilo uyakhona bona ungabhebhetheki.

Igadango lokuthoma eliqinisekisa bona ikoloyi iphephile ekulumatheni umlilo. Kukobana ikoloyi ibe ne-fire extinguisher isicimamlilo esihlala ngaphakathi ekoloyini.

Ukuthola ingubo uyimanzise nofana uyifake ngaphakathi kwebhadi elinamanzi umbatha ingubo leyo bese ungena ngendlini ubakhiphe abantu labo ngamunye ngamunye.

Isizo lokuthoma esingabanikela ukobana sibaqale bona abakatjhi khulu nofana akukho lapho batjhe khona nakukhona lapho batjhe khona kube kulapho baphuthunyiselwa khona emtholapilo.

Kuqakatheke khulu ukobana kutlhogonyelwe abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombana ezinye zezinto abasakghoni ukuzenza amandla abasenawo.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko kulokha ukobana umuntu nofana abogogo abadala bangalaleli lokhu abatjelwa khona ngombana bona nase babadala babanekani abafuni ukutjelwa bonyana benzeni.

Imiphakathi ingasiza ngokobana itjheje lapho kunakekelwa khona abantu abalupheleko emakhaya ngokutjheja bona badla kuhle nokobana amapillisabo banikelwa kuhle nokobana baskune lapho bahlezi khona nokobana indawo abahlezi kiyo iphephile nofana njani.

Abasebenzi abasebenza ngokugada abantu abalupheleko bangabandulwa ngokobana babaphathe njani abantu abadala begodu bazithobe lokha nabakhuluma nabo bangabapheleli nehliziyo ngombana sebakhulile sebabadala.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abadala ngombana nebhayibheli liyatjho bona hlonipha uyihloko nonyoko ukuze intsuku zakho zande ezweni. Ukuhlonipha abantu abadala kwenza bona ube nepilo ede begodu uphumelele begodu wenze okufaneleko lokha nawukhulako.

Awa, awafiki.

Umraro kungaba kukuthi ziindawo zemakhaya ezinganayo ituthuko begodu bayatjheja abantu ekumele bakhe bonyana nabakha iimbhedlela nofana amatlinigi ngeendaweni zemaplasini iindawo zakhona kuba kude kuzoba kude nokobana abantu bafike kizo bazokuthola iinsetjenziswa.

Umraro wokwetjiwa kweenkoloyi ungararululwa kobana urhulumende nakathumela iinkoloyi nofana imitholapilo ebomakhambangendlwana awakhambise namapholisa nafana nama-security.

Akusimnandi bonyana abasiphetheko nofana abakhulu amalunga wepalamende athi wona nawugulako aye eembhedlela nofana emtholapilo ezijameleko kubalulekile bonyana nabo baye kumtholapilo oberegiswa mphakathi bazokukghona ukwazi nofana ukubona bona umphakathi uphatheka njani lokha nawugulako ufika ematlinigi nofana eembhedlela zomphakathi.

Isisombululo kungaba kukobana lokha nabathola i-phone kobana kunesiguli endaweni ethize kukobana bakhambe namapholisa nofana bakhambe nama-security bakhambe bahlonimile lokha nakungenzeka bona ziinlelesi ezibabizako.

I-HIV sisifo esithathelana ngokomseme nofana nalokha nawulala nomuntu nofana nawuthinta igazi lakhe yi-Human Immuno Virus.

I-AIDS yi-Acquired Immunodeficiency Virus.

Umuntu i-HIV nofana i-AIDS uyithola ngokobana andlalelane nomuntu onayo ngaphandle kokuzivikela aberegise ijazi lomkhwenyana.

Umlayezo engawupha umuntu othola bonyana utshwayeleke nge-HIV nofana nge-AIDS kukobana avakatjhele emtholapilo oseduzane naye athole irhelebho ngokomkhumbulo bazomu-advise nofana bazomfundisa bona ukuragela phambili ukusuka njenganje mele enze njani begodu nalokha nakandlalelanako aziberegisele ijazi lomkhwenyana ukuze angatshwayeli abanye.

Kukobana adle kuhle angazibandakanyi kezomseme angakazivikeleki begodu avakatjhele umtholapilo oseduzane naye.

Bangaziphephisa ngokobana nabandlalelanako umuntu aberegise ijazi kamkhwenyana begodu angathinti igazi lomunye begodu bangatjheri nofana athathe injection ebeyiberegiswa ngomunye angasazi i-status sakhe bonyana ujame njani.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobana kube indlela irhuleke ikhambeke begodu indlela ngayinye ngayinye ibe nebizo.

Iye, khona imijeje ingaphungulela kodwana ngeze kwaba kuhle ngombana ukugula kufika nanoma kunini nawuzokulinda lokha batjho ulinde ukuphendulwa nofana ukutjelwa bona uze ngaliphi ilanga kungenzeka ufike ngalelolanga tholukuthi sowugula khulu uphatheke khulu ugcine sowuhlongakele.

Singasola ababeregi nofana abatjheji ababakhona ngeembhedlela ngombana lokha umuntu nakaphatheke khulu kufanele bona angeniswe msinyana azokukghona ukuthola irhelebho elimfaneleko.

Ngombana eembhedlela zakarhulumende ama-nurse wakhona nofana abahlengikazi bathatha isikhathi sabo ngaphambi kobana barhelebhe umuntu kanti eembhedlela zangeeqadi nofana emitholapilo yangeqadi utjhejwa msinyana khulu ngombana uyokubhadela begodu nemithi uyithola imithi ibe minengi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi othi nawufikako ubhadele imali.

Iye, bakhona abelaphi bendabuko abasathathelwa ehloko.

Awa.

Iye, ezinye zazo zingalapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emitholapilo.

Bangabakhuthaza ngokobana lokha babavakatjhele emtholapilo nababona bona ukugula lokhu okunye kudinga umuthi nofana iinhlahla zesintu baberegise zona zikhona ukubarhelebha nazo.

Awa, aziyenzi imizamo yokobana iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko ngombana bona ngokuya kwabo isihlahla kumele sihloliwe ntanzi bonoqwephetjhe nofana ama-scientist ngaphambi kokobana sinikezwe iinguli.

Into engasiza msinya kukobana iinhlahla zesintu zitjhejwe nazo bona zikulungele na kobana zingasetjenziswa ngemtholapilo.